Ke nahana nka ikopantsha le balemi ba bang, ka ba bolella hore mohlomong re etseng mokgatlo. Mokgatlo ya batho ba bangatanyana ba e leng balemi le bona, re fumane le ditokomana tse batlahalang, tje ka mangolo a netefatsang dijo tse re di rekisang hore di hodiswa hantle, di hlokometswe hantle ka tlasa melao e tshwantse e latellwe.

Eya, ka nnete nkile ka e ja tswekere ena. Ha e tholahale haholo moo mo ke dulang teng mo Gauteng, empa yona nkile ka e ja ebile e monate haholo.

Ke nahana dijo tse, re di romelang naheng tse nna ke di tsebang ke bo poone, ke bo mabele, ke bo avocado. Ntho e etsang hore mafatshe a a mang a ska kgona ho ba le tsona dijo tse ke hore mona rona dijo tsa rona di na le bolemo bo hodimo.

Ka nnete dijo tse senyehileng tshwantse di hle di arollwe ka potlako hobane di ka ho bakela tshenyeho e kgolo haholo. Di lahlehelwa hole le diphoofolo tse leng teng tshimong, tshwanetse di lahlehelwe hole le dijo se santsane di jetswe. Ke nahana ba teng batho ba tlang ba latang matlakala , matlakaleng ao bona ba kgona ho wa etsa ka mokgwa ba wa etsang ka teng hore a fetohe compost, empa ba teng batho ba tlang ba lateng matlakala ao.

Ka nnete, ha ke tsebe haholo ka meriana ya Sesotho, empa ntho e ke e tsebang ke lengana. Lengana ke hodile ko hae ba le sebedisa, le ne le sebedisetswa malwetse a hlakaneng le sefuba. Motho a tshwerweng ke sefuba, motho ya kwalehang sefuba o na fiwa, o na neswa lengana le bidisitsweng.

Ke a le dumedisa bana ba heso kaofela. Kajeno ke rata ho hlalosetsa ka dikokonyana tse hlaselang mahapu le hore dikokonyana tsena di tla di le mefutafuta. Ke ka hoo, ho leng bohlokwa hore ha ho ba le ditholwana tse senyehileng di hle di tlosiwe hanghang hobane ke tsona tse ka etsang hore ho be le tshenyeho e kgolo. Ho batlahala le hore o sebedise moriana, o fumane meriana e nepahetseng eo ka e fafatsang ho bolaya dikokonyana ka ntle le ho senya ditholwana tsa hao.

Basadi ba na le botsebi bo bongata, ka peo. Ba tseba ho kgetha, ba tseba le ho jala, ba tseba le nako e nepahetseng ya ho jala.

Ka nnete polasi e nyanyane e bobebe hobane, ha e hloke tjhelete e ngata tje ka polasi e kgolo, le ho e hlokomela ho jwalo fela. Hore polasi e nyenyane e dule e ntse e le tshebeletsong ho batlahala, motho a nang le tsebo ya tjhelete ya tla tsebang ho sebedisa tjhelete hantle hobane, tjhelete e le nyane le polasi e le nyane ho batlahala ka yona.

Eya, ke bona e matlafatsa moruo, ka nnete maemong a malapa, le ho thuseng batho ba hlokang mesebetsi, batho ba hlokang tjhelete, e ya thusa haholo.

Malome ke elelletswe hore o na le dikolobe tse ngata polasing, empa ha o di rekise. Ke ne ke re ke ho jwetse ka hore o ka etsa tjhelete ka dikolobe tsena, o ka di rekisetsa batho kampo, o ka di rekisetsa mabenkele, ebe bona ba di rekisetsang batho. O tlo tsebe ho etsa tjhelete ka dikolobe tsena.

Malome ke elelletswe hore o na le dikolobe tse di ngata polasing, empa ha o di rekise. Ke ne ke re ke o tsebise ka hore ho na le tsela ya ho etsa tjhelete ka dikolobe tsena, o ka di rekisetsa batho kampo, o ka di rekisetsa mabenkele, o tsebe ho etsa tjhelete ka tsona.

Dijo tse ne leng thatohatsi ya bona, ke dijo tse tshwanang le lengana. Lengana le ne ba le sebedisetsa sefuba malwetsi, ba ne ba ja le morokgo. Morokgo o na le di-vitamin ho ona, ba ne ba sebedisa mabele, mabele ba wa sebedisetsa a na le fibre ho ona. Ke tsona mofuta wa dijo tse ba ne ba di ja e ne le thatohatsi ya bona.

Di-sensor ke ntho e ntle, empa e ba bothata ha batho se ba lahlehelwa ke mesebetsi hobane di-sensor di etsa mosebetsi wa bona. Mohlomongwe ha o ka tholahala tsela ya hore batho ba ska lahlehelwa ke mesebetsi ho ntso ho sebediswa di-sensor ho ka ba .

Diphoofolo tsa ka, nka di tshela moriana mahlong ka nne ke ntse ke di hlahloba kgafetsakgafetsa, ho netefatsa hore mahlo a tsona a ntsa a le hantle. Ka hlwekisa le mo di dulang teng, ka nepahetsa hore ha hona dintho tse senyehileng tse ka etsang hore mahlo a tsona a ska ba hantle.

Ditholwana tse romellwang ka ntle haholo ke bo mabele, ke bo poone, di be di tswa Mpumalanga haholo, hobane maemo a lehodimo mafatsheng ao a dumela hore ditholwana tsena di hodiswe ka bongata.

Ditholwana tse makotikoting di a thusa nako e ngwe, ha mohlomong dishopo di le hole le moo o dulang teng, o sa kgone ho no ntso o lo batla ditholwana tse fresh wa kgona ho sebedisa ditholwana tse makotikoting.

Ntho e ngwe le e ngwe eo o e etsang polasing ya hao, e amana le bokamoso ba polasi eo haholoholo e le nyane. Ke ka moho ho tshwantseng motho, a netefatse hore ntho e ngwe le e ngwe ya hlokomelwa, ntho e ngwe le e ngwe ya hlahlobwa, ntho e ngwe le e ngwe ha nkiwe hanyane. Hore ditholwana kaofela tse hodiswang polasing eo e nyenyane, e be ditholwana tse hantle, tse batho ba kgonang ho di reka. Le wena monga polasi o kgone ho etsa tjhelete ka tsona.

Thepe ya ho itshireletsa e bohlokwa haholo ka nnete hobane, e sireletsa basebetsi ho ntho tse tshwanang le bo di-chemical. Nako e ngwe ho ba le dikotsi polasing, ke ka hoo ho leng bohlokwa hore basebetsi ba be ba sireletsehile.

Eya, ke na le leano la kgwebo, ke ne ke setse ke le ngotse fatshe. Ke ne ke batlana le batsebi ba kgwebo hore ba ke ba le shebe, ba mpolelle hore na le tla sebetseha na ka nnete.

Eya, ke na le leano la kgwebo, ke ne setse ke le ngotse fatshe. Ke ne sa ntsane ke bua le batsebi ba kgwebo hore ba le shebe, ba mpolelle hore na le tla sebetseha na.

Batho ba kgale ne ba na le tsebo e ngata, ka ho jala le ka ntho tse holang naheng. Ke ka hoo ne ba tseba hore di-mashroom tse jewang ke tse feng, tse sa jeweng ke tse feng.

Basebetsi ba polasi ya ka, ba re ba tlo toitoiya hobane, ha ka ba tshwara hantle. Lebaka le ba etsang hore ba ikutlwe, ka tsela e ba ikutlwang ka yona ke hore, ba bona ekare ba sebetsa dihora tse ditelle haholo ebile le tjhelete e ba e fumanang ha e ba kgotsofatse. Ke ka hoo ke ne ke itse ho bona re tla dulang fatshe, re ke re buwe re fithle moo re tla dumellanang teng hore tshebedisano ya rona e kgutlele boemong bo hantle.

Jwale ka sehwai ke tshwantse ke tsebe boemo ba lehodimo.

Ho boneng hwa ka, ke bona hore ntho e re sitisang hore re iketsetse dintho jwale ka pele, dilo tse tshwanang le bo jam. Ke hore batho ba tswafa, batho ba bona ho le bonolo ho ya lebenkeleng, o lo reka hona le hore o iketsetse mo ntlong.

Pula ha e tlo na polasing ya ka, ke tlo beha dibakete tse tla nkang metsi a ke tla wa behang ho wa sebedisa ka mamorao.

Polasing ya ka, e teng terata e arolang polasi ya ka le e ngwe. Terata eo ke a e lokisa jara e ngwe le jara e ngwe hobane, ke sa batle batho ba tla tlang ba tlo utswa polasing ya ka, kampo ba lahlela dintho di sele polasing ya ka, tse tla senyang dintho tse ke di jetseng.

Nna polasing ya ka, diphoofolo re di bolaya ka ho di seha mo molaleng hore di shwe ka pele ene ho shweng hwa tsona di ska utlwa bohloko.

Ke ne nka mo eletsa hore a bitse ba tsebo, hore ba fihle polasing ya hae ba e hlahlobe hore ditholwana tse leng teng na di santsane di nepahetse hore di ka sebediswa kampo tjhe? Le hore ha tlo jala hape a ka etsa jwang hore se se ska etsahala hape.

Ke ne nka mo eletsa hore a buisane le balemi ba bang a ba botsise hore bona ba etsa jwang.

Ho phunya masoba mobung wa ka, nka sebedisa foroko. Ka phunya masoba hore ha ke nosetsa ke tshela metsi, metsi a tsebe ho finyella ka tlase.

Mofuta ona o motjha ke bona ke sa o thabelesisi hantle, hobane batho ba bangata ba tla lahlehelwa ke mesebetsi, tje ka trekere e se e etsa mesebetsi e ne e etsuwa ke batho.

Ha o sa jale ka nako e nepahetseng.

Ke bona ekare ntho e phahamisang theko ya dijo polasing, ke tjhelete ya ho reka meriana e hlokahalang ho hlokomela ditholwane, le tjhelete e hlokahalang ho hira batho ba tla tlang ba sebetsa polasing tsatsi le leng le tsatsi le leng, le tjhelete e hlokahalange ho patala metsi le ntho e ngwe le e ngwe e hlokahalang polasing. Ha se tse di tlhakanela kaofela dintho tse di etsa hore theko ya dijo e ye hodimo.

Balemi ba fola haholo, hobane ba batla tjhelete e potlakileng.

Dineo a ka rekisetsa haufi le polasi, mohlomong a ka sebedisana le balemi ba bang, ho mo thusa ho rekisa dimmutlanyana.

Ke bona e le hore mabaka a etsang sena ke hore.

Di kgato tse ke loketseng ho di latella.

Ba teng batho ba sa berekising lebese, ba teng batho ba sa lenweng lebese, empa lebese ke ntho e kgolo e hlokahalang mo lefatsheng ke ntho e sebediswang ho etsa dijo tse di ngata, mafatsheng a mangata. Lebese la hlokahala haholo ke bona ho sa tlo kgonahala hore batho ba dule ba sa berekise lebese.

Diphoofolo tse ke di tsebang hore di na le boya bo bongata, ebile boya ba bona bo sebediswa ho etsa diaparo. Diaparo tsa ho tura ke nku, ke mmutlanyana, ke kamele.